Yenza ukuba mandisuke ndirentise ngayo kubekho umntu ozayohlala phayana, abantu abazohlala phayana ngoba loo nto leyo iza kundiphathela imali eninji. Ngoba kaloku abantu abaninji badinga indawo yohlala kwaye bayafuna ukumane bekhupha loo mali ithile ngenyanga, bamane bebhatala loo mali ithile yenyanga. Ingakwenzela imali eninji.

endinoyithetha kuye ndingathi masenze laa nto kuthiwa ngu-eWallet. Singene phaa, angene phaa kwiephu yakhe enze la nto kuthiwa ngu-cash send okanye i-instant money because ngoba izawuba lula ukuyikhupha, ukuyikhupha phayana kwaPick n Pay.

Imfundo yangoku yasimahla ayifani nalaa mfundo yakudala, ngoba umntana wayeqeqeshwa ngutitshala noba ayingomzali wakhe. Kweli xesha langoku abantwana banamalungelo amaninji kwaye wonke umntana uyazazi unelungelo uba uvele akuchazele andinosoze ndiqeqeshwe ngumama othile utitshala othile ayingomamam, ayingomzali wam, and iyabamosha abantwana loo nto leyo.

enokwenzeka yinto yokuba akasoze, akasoze akwazi, akasose akwazi uyifumana laa mali phambi kwelaa xesha okanye into, isohlwayo angasifumana kukuba bathathe laa nto kuthiwa ngu-thirty percent kwimali yakhe.

Into endinoyithetha yeyokuba ndingathi, ayikho ingxaki kodwa ndicela ubuza uba mna eyam imali ndizayifumana nini ngoba bezikhona ezam izinto bendiqonda uba ndizawuzenza nam kuba bendiqhele ukukhupha imali ndigalelele abanye abantu.

ngokwesiXhosa abantu bayakholelwa ukuba ka uzawukwenza umasingcwabane ingathi uzibona selifikile ixesha lakho loba mawandule usweleke emhlabeni ungabikho. Nantso into abayoyikayo, ingathi uyazihlolela wena.

Into endinombuza yona ndingambuza, uyivule njani? Ngawaphi, i-ID yakho, i-ID usebenzise i-ID kabani kwaye uyenze njani ngubani okuncedisileyo? Ngoba kaloku akasoze akwazi uvula iakhawunti yebhanki ekulaa minyaka ngoba akakabi nayo ne-ID.

Ndijonga eyokuba ubhatala malini ngenyanga kwaye ingaba bathini abanye abantu sebesuka uyisebenzisa loo masingcwabane, ndiqale ndibuze ebantwini. Ngoba ezo zinto ziyanceda ukuze uyazi yonke into ngalo masingcwabane uwuthathayo.

Into ekungafuneka uyenzile kungafuneka uye , uye kwaSASSA kulaa ndawo kanye kanye kupeyiswa abantu benkamnkam. Uye nalaa nto kuthiwa yi-proof of bank, i-bank account, bank account number ubachazele imali yakho ucela ifakwe, ifakwe ebhankini yakho.

Ndingakhetha indawo yokuhlala ngoba kaloku imali, as ixesha lihamba indlu iyakhula imali yayo, ibhondi yayo ikhula ngalaa nto kuthiwa u-thirty percent every month kwaye ingakwenzela imali eninji loo nto leyo uthi ka uyithengisa phandle uyithengise sowunemali eninji, seyiyimali eninji.

Endinomcebisa yona kumane efaka imali ethile, mhlawumbi emane einvesta imali mhlawumbi imali engapha koo-five hundred ngenyanga ngoba kaloku usezake aphangele ixesha elide.

Izinto ekwakuthiwa ziyafuneka yi-ID nalaa nto kuthiwa yi-payslip kunye ne-proof of address nento ozawuba yi-sure, izawuba yi-inshorensi uba le, if uba awukwazi uyibhatala le loan uyithathileyo kuzawuthathwa yona noba yimoto. Because, ngoba kufuneka ibe khona into ephantsi kwegama lakho.